Njengomsebenzi wasefama ndingathanda ukuba sibe nazo zonke izixhobo zokusebenza ukuze singabolekisani ngezixhobo, ukwenza njalo uyakubangela ekubeni umsebenzi ukhawuleze sikwazi singabasebenzi sowugqibe ngexesha umsebenzi.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngolimo oluphilayo yindlela ekwakulinywa ngayo kudala apho kwakuthathwa ubulongwe iingqathane ukuze izityalo zikhule kwaye ke loo ndlela leyo yayisebenza kakhulu kudala kuba izityalo zazikhula kakuhle zingatyiwa zizinto zaphantsi komhlaba.

Ewe, ndicinga ikhona inzuzo, isizathu sam esithi xa abafama beqeqesha abasebenzi babo kwindlela yokusebenzisa iirobhothi efama, loo nto yenza umsebenzi abe lula kwaye yenza umsebenzi akhawuleze aphele.

Amathuba wokuba umntu aziqalele ifama yakhe maninzi kodwa ke ndizobandakanya elinye. Ikhona inkxasomali esuka kurhulumente ukuze umntu ofuna uqala ifama aziqalele athengise okanye athengisele amashishini. Enye yeendawo apho ungafumana khona ithuba kwiindawo ebizwa ngokuba ngu-NYDA apho unikwa khona isixa semali ukuze uziqalele ifama yakho.

Ezinye zizinto ezinzima ngengqolowa nazi, iflawa, isonka, utywala, iphasta kunye nezikonzi.

Amaphulo wezolimo karhulumente alunceda uqoqosho ngokuba azise umtyhi kuluntu kwaye azise ukutya okwaneleyo ebantwini nokutya okusempilweni.

Into enzima ngokuvuna xa kuxhaphake imvula yile yokuba izityalo ziyafa kuba nzima nozivunwa kwaye ziba khona neentsholongwane ezityalweni.

Njengomphathiswa wezolimo ukuba nemihlaba kwabantu ezilalini kungayiphucula imeko yabo ngokuba bayakwazi uzityalela izinto zabo, bazivune kwaye bakwazi ukutya. Leyo into ithi abayi ezivenkileni bayokuthenga, kulapho ke uqoqosho lwabo luphucukeka khona.

Iingalukhulisa ngokwenene kuqoqosho ngokuba xa amafama exhaswa ayakwazi ukuzenzela izinto zabo bengakhange baye kurhulumente bayofuna izinto ezinjengokutya nezinye nezinye abazidingayo. Xa benozinto zabo bayazithengisela kwaye bafumana imali ngaloo nto.

I-hake yeyona ntlanzi ibalulekileyo kwaye yintlanzi ecokisiweyo equlethe ii-vitamins u-AE no-D.

Ukunqaba kwemvula kusichaphazela isivuno somlimi ngokuba isilimo siba noxinzelelo kwaye azikwazi ukukhula izityalo kunganethi, kulapho ke ziye zife izityalo ukuba zikhuliswa yimvula.

Ulutsha lungancedwa luboniswe ukuba ukutyala nokulima yeyona nto ibalulekileyo apha emhlabeni kwaye yeyona nto izisa imali, yeyona nto izisa ubutyebi. Ukuba bangaboniswa kanjalo bangatsho bayazi ukuba ukulima yeyona nto ebalulekileyo.

Ukunkonkxa iimbotyi kunceda ngoba kulula ukuzifumana kwaye kunezondlo, kwaye kuyanceda xa iimbotyi zingafumaneki. Yeyona ndlela ilula yozifumanela.

Into endiza kuyenza kwinyama yam ukuze ingaboli kukuyisika kancinci kancinci ndiyiyeke ibethwe ngumoya. Emva koko ndiyifake kwiiplastiki ndiyivalele, emva koko ndiyifake kwisikhenkcezisi ukuze ihlale ixesha elide ingaboli.

Ukungabikho kukutya okufikelelekayo kunzima kumntu ongathengi okanye ungakwazi ukufumana ukutya okuphumelelayo ngakumbi kumaphondo wasezidolophini okanye kumaphondo asezindaweni ezihluphekileyo. Ukungafumani ukutya okuhle nemithombo yokutya yempilo imifino kungaba nemiphumo emibi kwimpucuko yesizwe.

Ityhuna yintlanzi enkulu esetyenziswa kakhulu kwihlabathi lonke ikakhulu ngenxa yokuphuma kwayo okukhulu, ukunambitheka kwayo kunye nokuba neempawu ezinzulu zokuphila.

Izinambuzane ezingenabungozi kwizityalo zihlala zibalulekile ekugcineni impilo isityalo kwaye zinceda ukulawula ibhalansi yemveli, zihlala zisebenza njengesichumisi.

Ukukhulisa iinkomo njengento yegadi okanye isiloqabane endlini ngumsebenzi okunokubangela iingxaki ezinintsi ikakhulu kumphakathi, phakama ukuphila kwendawo nasempilweni yomntu kunye nendawo.

Ukuchumisa umhlaba ngaphambi kokuba ulime yinkqubo ebalulekileyo yokuphucula umgangatho omhlaba, ukugcina izakhi zibalulekile kunye nokukhulisa imveliso yezityalo. Zininzi iindlela zokuchumisa umhlaba kwaye zihlala zixhomekeke kumphuhliso wendawo uhlobo lomhlaba kunye nezinye iimeko ezifanelekileyo.

Isigqibo esithathwe yintombi yam sibalulekile kum kwaye sibalulekile nakuye. Ukulandela ikhono lokulima yinto ebalulekileyo kakhulu eMzantsi Afrika ngokuba izisa ubutyebi. Ekuqaleni kwakhe ishishini lakhe uzawuliqala lithi xa liqala ukuntinga ukuba uyafuna angaya eyunivesithi. Kodwa ke isakhono sakhe silapha ekulimeni kwaye angaya kude angakhetha nokuthi xa esele ekulungele kuya eyunivesithi ayogqibezela ke ngoku eli phupha lakhe lokulima kabanzi.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziiorenji, ithangarini, ilemoni, ii-grapefruit, ama-apile, ii-pomegranate, iigwava, ipeya kunye ikhabe elibomvu.

Umakhulu angaqala ngokuthi athathe isixa samaqanda awathengise ukuze akwazi ukondla umndeni wakhe okanye angawathatha la maqanda awafukamise iinkukhu, eza nkukhu zizalela akhulise amantshontsho ukuze amantshontsho awathengise amanye awagcine awakhulise awuthengise eziinkukhu eziphekiweyo okanye awathengise eziinkukhu eziphilayo.